Isimo sezulu sinendima ebalulekile encubeni yokuvuna utamatisi, njengoba sithinta indlela izitshalo ezikhula ngayo kanye nesikhathi esithatha ukuze zivuthwe. Ukushisa okuphezulu kungavimbela ukukhula kahle kwizithelo noma kube nomthelela ekutheni zivuthwe ngokwecile. Kuyilapho izinga eliphansi lokushisa libambezela ukuvuthwa. Izimvula eziningi zingabangela ukuxhuma kwezithelo noma izifo ezilimaza izivuno, kanti ukoma noma izomiso kuholela ekwehliseni ukwelathile nokuncipha kwesivuno. Ngakho-ke, abalima kumele bahlale kahle isikhathi sokutshala, bebeke isimo sezulu ukuze bevune ngesikhathi esihle neminzunzo emakethe.

Yebo, ukuguqulwa komhlaba kungalinganisa ukulingasa komlando nokuzinza kwezomnotho. Kungabuyisela amalungelo kwaphucwe umhlaba ngokungafanele emlandweni. Uma kwenziwe kahle, kungavumelela abantu amathuba ezomnotho afanele, kudinga ukuhlela, nokucophelela, kobucwepheshe. Ngale ndlela kungenzeka kwakhiwe umphakathi, okunolingele nentuthuko echubekayo.

Ukuguguleka komhlabathi kususa umcimba olunothe ngezinza, kwehlisa ikwalithi yawo. Ukuncipha kwezinzakhi zomzimba kwenza kube nzima ukukhulisa izitshale ezithile kahle. Izitshalo ziba ubuthaka, kuncipha izivuno, futhi kudinga izindleko ezinkulu zokulima. Ukutshintsha kwesimo sezulu kushintsha imvula nendawo yokushisa, kuthinte umhlabathi. Abalimi kudingeka basebenzise izindlela zokulima ezineme ukuvikela impilo yomhlabathi.

Ngiyabingelela sikhulu, ngiyabonga ukuma ngamukela. Ngiyilunga lomphakathi elizama izindlela ezintsha zokukhulisa ukudla ukuze kusize umphakathi wethu. Sengicale ukufunda izindlela ezifana nokulima okucondile, nokutshala ukudla endlini. Ezisiza ukukhulisa ukudla ezindaweni ezincane. Ngiyacela ukuthi uhulumeni wethu wasekhaya atshale imali kulezi zindlela zokulima isimeme . Lokhu kusiza ukulwa nendlala, sikhulise umnotho wendawo, futhi sicinisekise ukusimama kokudla emphakathini.

Abalimi babhekene nezinsiselelo ezifana nokuguguleka kwenhlabathi, ukunxipha kwezakhi zomzimba, nokutshintsha kwesimo sezulu. Ukuguguleka kwenhlabathi kunciphisa isizinza zomhlabathi, kube nomthelela ekukhixizeni. Ukuncipha kwezakhi zomzimba kuholela ekunxipheni kwezimvuno. Kuthinta impilo yezitshalo, izimo zezulu ezifana nezikhukhula noma izimo ezithinta umhlabathi zitshintsha indlela yokulima. Amasu afana nokutshintsha izitshalo, ukusebenzisa izithako zemvelo, nokulima izitshalo eziyisimeme kusiza ukunxuphiseni izifo.

Yebo, abantu namuhla, banxanyulwe emvelweni nasekulimeni. Izinkampani ezinkulu nezitolo zokudla zithatha indawo enkulu ekuhlinzekeni ngezinto zokudla. Abantu abaningi abazi ukuthi ukudla kwabo kuvela ezilweni , hhayi esitolo. Lokhu kudala ukuhlukaniswa phakathi kwabantu nemvelo, ngenxa yokututuleka kolwazi. Kudinga ukufundisa abantu indlela yokuxhumana nemvelo, nokubaluleka kokulima ukuze bekuzuze ukuzinza.

Abantu abadala bakaThamani bazokhuthaza ukuthi angayeki, koda axhubeke nokufuna amathuba. Bazomucinisekisa ukuthi impumelelo idinga isikhathi, isineke, nokusebenza kanzima. Bazomufundisa ukuthi nakuba engena emhlabeni wokulima kuzodingeka azibophezele, bazoba nesifyo sokumkhuthaza ukuthi afunde, abuze, futhi athukuthise amakhono akhe. Izileleko zabo zizoba ukuthi, ukuphumelela kungokukusebenza, hhayi iminyaka.

Amasu okuthuthukisa kuthobela, i-PPE, afaka ukuqeqesha okuxhubekayo ukuxwayisa abasebenzi ngezingozi ezihlobene nokungagcoki i-PPE. Ukudala isiko lokuphepha nokuhlonipha imithetho ye-PPE kusiza ekukhuthazeni uthobela. Ukuhlinzeka ngezikhuthazo kwabasebenzi alandela i-PPE, kungakhuthaza ukuzigxoka njalo. Ukuqinisekisa ukufinyela okulula ku-PPE ezilungile nakho kubalulekile isivivinyo zokuphinda phinda sivumele abasebenzi ukuba bazijwayeze ukugqoka i-PPE ngokuphumelelayo.

Ukulima okujwayelekile kuvame ukusebenzisa izibulala zinambuzane nezibulala ntshaba, okuthinta umphakathi wemvelo. Ukulima okuphilayo kugxila ekunqiphiseni ukusebenziswa kwizinto ezenza umonakalo, futhi kugxina impilo yomhlaba. Izindlela zokulima okuphilayo, njengokutshintsha izitshalo zihlala isikhathi eside. Ukulima okujwayelekile kugxile ekukhuthazeni isivuno ngokusebenzisa izinxubo ezisheshayo. Ukulima okuphilayo kusekelwa ekusebenziseni izindlela esimeme ukugxina umphakathi wemvelo uphephile.